Amapatlagwana ziinyathelo, ziinyathelo ezifakwako, ziinyathelo ezifakwako ezenzwe ngetayere. Zenzwe ngetayere lekoloyi amapatlagwana. Ziinyathelo ezifakwako begodu ezenzwe ngetayere. Zenzwe ngetayero mina ngokubona kwami ngibona bonyana ziinyathelo amapatlagwana, ziinyathelo ezenzwe ngetayere, kuthethwe itayere, kuthethwe itayere, itayere leli lasikwa. Lasikwa iintoki, lasikwa iintoki, iintoki kwamedwa. Bathi nakuqedukusika iintoki nje bameda. Bameda nje bameda iinyawo, bonyana iinyawo zomuntu zizokungena bunjani. Bathi nasele baqedile ukumeda la kwabanomunye kwabanomunye othungako, othunga itayero lelo, uthunga itayero lelo ekugcineni kwakhona kwaphuma iinyathelo lezo.

Irasu ngileli eliphothelwako, liphothelwa ngeemcamo begodu lithi nasele liphothelwe ngeemcamo la lifakwa entanyeni. Lihlala la esifubeni irasu. Irasu ngileli eliphothelwako, liphothwelwa ngeemcamo iimcamakhona iba minengi begodu abantu nje, baliphothela ngemihlobohlobo eminengi bonyana balenze libe lihle. Iye mbala balenza lona liba lihle, baliphothele libenze libe lihle bese la, bathi nabasuka la, balenze lihlale la esifubeni. Irasu khulukazi lithandwa maNdebele, lithandwa maNdebele begodu namaZulu. Lokha lokha nabenze intonyana namkha lokha nabenze umnyanya kuba nesikhathi la bafaka khona wona amarasu lawo.

Umrorho kusithelo, umrorho kusithelo, isithelo esitjalwako. Uthi nasele utjaliwe la, umrorho lo uyawuthatha nasele uvuthiwe la uyawuthatha uyawukha la uwutjale khona uyathatha uyowupheka. Umrorho ngesinye sesithelo esiphana amandla emzimbeni. Umrorho uphana amandla emzimbeni begodu uqinisa namathambo womzimba. Nawudle umrorho la uyezwa namathambo wakho womzimba bonyana nje-ke amathabakho womzimba aqinile ngombana udle umrorho. Umrorho kusithelo esibalulekile bonyana kufanale bona abantu basidle, sithelo esiqakathekile emzimbeni womuntu begodu kusithelo esiphana amandla emzimbeni. Sithelo uthi nasele usidlako la uzizwe umzimbakho unepilo.

Umgada kababa yikomo ebayikhiphe hlangana neenkomo. Yikomo ebayikhiphe hlangana neenkomo ngalokho ngitjho bonyana, yikomo lokha nakulotjolwako ikomo le bayikhipha hlangana neenkomo, iinkomo ezizokulobola ekhabo likamakoti. Yikomo ebathi ikomo le ngiyo ezokwandisa isibaya. Ikomakhona yikomo esikazi, yikomo esikazi begodu bayibiza bonyana mgada kababa. Yikomo eyaziwako bonyana ikomo le, izokwandisa isibaya. Ikomakhona isuke kube kulokha nasele kunamalobolo, imindeni emibili ithathana, bathi nabalobola umakoti la, ikomakhona bayikhipha hlangana neenkomo. Ikomakhona yikomo esikazi bayibiza bonyana mgada kababa, yikomo abayithiyileko bonyana ikomo le, yikomo ezokwandisa isibaya.

Ingwani ngile ethwala ehloko. Abantu bayithwala ehloko bavikela ilanga. Abanye bona bayithwala ehloko ngombana bazibona babahle. Ingwani ihlukahlukene ngeendlela ezinengi begodu nabantu nabo bayiberegisa ngeendlela ezinengi begodu abantu, bakhona abantu abazenzela bona iingwani, baphothele iingwani ngamawula. Bathi nasele bayiphothele ngamawula bayihlobise ngemincamo bayithengise. Leyo leyo ziingwani esele abantu nasele bakhambile namkha nasele abantu baye emnyanyeni bazimbathe, kukhombise ubuhle bayo. Kodwana zikhona iingwani ezithwalelwa ilanga bonyana ilanga malitjhisako la bangatjhi ebusweni, bese kube khona iingwani esele abantu bazithwalela bona, bazithwalela ngokuthanda kwabo. Ngalokho ngitjho bonyana iingwani ziberegiswa ngeendlela ezinengi begodu zihlukahlukene nazo.

Irhabi ngileli eliphothelwako, liphothelwa ngemcamo. Bayaliphothela, liphothelwa ngemcamo lithanda ukugqokwa bomma namkha abobaba namkha bentazana. irhabi liphothelwa ngemncamo kuthathwa umncamo omnengi nerhara liphothelwe. Esikhathini esinengi lithanda ukuphothelwa bomma, abomma nabogogo ngibo abathanda ukuliphothela. Bayalihlalela baliphothele baziphe isikhathi baliphothele. Baliphothele lize libe lihle libe nomgwalo, lithi nasele libe nomgwalo njalo bayalimbatha namkha bayalithatha balithengise. Balithengisele laba abathanda ukwenza amasiko ngombana esikhathini esinengi, irhabi ligqokwa ngilaba abenza amasiko nanyana ngiliphi isiko lelo ezabe lidinga bonyana umbathe irhabi bayalimbatha.

Ngehlathululo yami irhabi ngileli eliphothelwako. Irhabi liphothelwa ngomncamo kufanele bona kube nomncamo umncamo omnengi kanye nerhara. Kuthi nakusuka la kuphothelwe, kuphothelwe irhabi. Esikhathini esinengi irhabi lithandwa ukuphothelwa bomma namkha abogogo, baliphothele libe lihle libe nomgwalo. Bathi nasele baqedile ukuliphothela libe lihle njalo bayalithatha balithengise, nabangalithengisiko bayalithatha balimbathe. Irhabi leli lithanda kumbathwa lokha nakwenziwa amasiko. Lokha nakwenziwa amasiko la bakhona abalimbathako irhabi begodu irhabi ngokwesiko alimbathwa nanyana ngubani. Kunekambiso yakhona bonyana limbathwa bunjani.

Ngehlathululo yami umdzegana kulokha nasele batjho umntazana opheleleko. Uphelele ngevunulo yoke, nangitjho ngevunulo ngitjho bonyana umdzegana kulokha nasele ivunulo yamaNdebele iphelele yoke namkha umntazana loyo asuke agqoke ivunulo yoke yamaNdebele. Ugqoke nje uyamufanela namkha ugqoke nje ukhombisa yona bonyana yihle kangangani ivunulo yamaNdebele namkha lihle kangangani isiko lamaNdebele. Ivunulo yoke, ivunulo yoke yesiko lamaNdebele nasele bayimbethe, nasele bayembhetheko. Nasele lokha umntazana ayembatheko bathi umntazana lo umbethe umdzegana woke. Ihlathululo leyo itjho bonyana umdzegana kulokha nasele umntazana ambethe ivunulo yoke yamaNdebele.

Umdzegana yipahlo namkha yivunulo yamaNdebele. Yivunulo yamaNdebele nayo ephothelwako namkha enghadwako. Inghadwa ngomncamo, nasele inghadwe ngomncamo nje iyambathwa nayo. Iyambathwa lokha nakunesiko namkha ithandwa kulokha lisiko lamaNdebele. Ngilo abathanda ukuyimbatha lokha nasele benze amaqude namkha nasele kuthathwa or namkha lokha nasele kulotjolwa. Umdzegana uyaphothelwa, uphothelwa ngemncano namkha uyanghadwa. Nasele uphelele la umntazana umbatha ivunulo yoke yamaNdebele. Ivunulo le ikhombisa ubuhle besikolo lelo bamaNdebele.

Umgari mlingakobe, mlingakobe othanda ukumbathwa bomma namkha abogogo. Mlingakobe ophothelwako uyaphothelwa umgari. Umgari mlingakobe ophothelwa bomma namkha bogogo bathi nasele bawuphotheleko nje bawenze ube muhle. Umbathwa lokha nasele kunento eyenziweko, lokha nasele kunomnyanya. Bayawumbatha umlingakobe lo namkha bayawumbatha umgari lo bawufaka ehloko bathi nasele bawufake ehloko la. Lokha nakunomnyanya namkha lokha nakwendiwako namkha lokha nakuthathwako abomma bayawumbatha bagida ngawo umgari. Bawumbatha ehloko, uyabafanela begodu unomgwalo. Uhlukahlukene umlingakobe lo, uhlukahlukene ngendlela ebawuphothele ngawo.

Ngehlathululo yami, isembatho esiyika kusisembatho esithandwa babantu abathwasileko. Abantu abathwasileko ngibo ekufuze bonyana bambathe isembatho leso ekuthiwa yinaka. Isembatho ekuthiwa yinaka kufanele bona uyokuthwasa qangi ngaphambi kokobana ungasimbatha. Leso kusisambatho esiqakathekileko emadlozini, kilaba ebakholelwa emadlozini. Bambatha sona isembatho leso lokha nasele baqedile ukuthwasa, bathi nasele bokurhelebha abantu, baberegisa sona isembatho lesi namkha bambatha sona isembatho leso. Isembatho leso sikhombisa bonyana siyabavikela eenkhambeni zabo namkha siyabarhelebha bonyana bavikeleke nabo isembatho leso, inaka. Kusisembatho esithanda ukumbathwa babantu esele bathwasileko begodu siyabarhelebha namkha sibakhamba ngaphambili begodu sibapha iinhlanhla.

Iphephethu kusisembatho esenziwa ngemincamo. Iphephethu kusisembatho esenziwa ngemincamo begodu sisembatho esithandwa ukumbathwa bomma namkha abentazana nabogogo nabo esinye kwesinye isikhathi bayasimbatha, bayayimbatha iphephethu. Lokha nakunomsebenzi wokobana kunomntazana othombako, kufuneka iphephethu. Umntazana loyo bambathisa iphephethu begodu lokho kukhombisa isiko lelo bonyana bayalilandela. Iphephethu ithanda ukumbathwa lisiko lamaNdebele. Isiko lamaNdebele lithanda ukumbatha ivunulo yoke yesiNdebele, ivunulo leyo ikhambelana nephephethu phakathi begodu nasele bambethile abentazana bayafanelwa. Iphephethu le yenziwa ngomncamo begodu nasele iyenziwe la, ibayihle khulu ngombana yenza ngemihlobohlobo yenziwa ngemihlobohlobo yemibala yemincamo iphephethu leyo.

Ibhetjha kusisembatho esenziwa esenziwe ngesikhumba. Kungaba sikhumba sekomo namkha isikhumba sembuzi namkha isikhumba semvu. Ibhetjha ithanda ukwenziwa bobaba namkha abomkhulu begodu imbathwa masokana begodu nabantazana nabo bayayembatha ibhetjha lokha nasele bayokuthomba namkha lokha nasele babuyokuthomba begodu ibhetjha namasokana ayayimbatha lokha nasele babuya ukuyokuwela. Okhunye ibhetjha imbathwa lokha nasele umuntu abhubhile, bambathisa ibhetjha, lokho kukhombisa bonyana kuyisiko kibo. Ibhetjha lokha iyenziwa ithanda ukwenziwa bomkhulu. Bathatha isikhumba, isikhumba kungaba yisikhumba sekomo, yisikhumba semvu namkha isikhumba sembuzi, basithathe basomise. Bathi nasele basomisile lana basitjhuke, basitjhuke bese lana bathi nabasuka basisike sibesihle sibeyibhetjha.

Isithimba kusisembatho esenziwe ngomncamo. Kusisembatho esenziwe ngomncamo begodu sithanda ukumbathwa lokha nasele kunemisebenzi emakhaya. Nasele kunemisebenzi emakhaya, kungaba nanyana msebenzi wedwendwe nobukhazi namkha umsebenzi wamasokana namkha msebenzi wequde. Abomma bayasimbatha isithimba. Kusisambatho ehloniphekileko begodu isiko lamaNdebele kusisembatho ebasithandako begodu kusisembatho ebasihloniphako. Kuyivunulo yamaNdebele isithimba begodu sihlukahlukene begodu ngokuhlukahlukana kwaso sihlukahlukene ngemincamo. Sihlukahlukene ngemincamo nokobana senziwe njani begodu iimcamakhona injani begodu isithimba bakhona ebasenza sibesihle khulu bazirhabise sibesihle. Abanye baso bayasithatha basithengise kodwana akusingubani nobani osimbathako isithimba. Isithimba njengoba sihlonitjhwa nje, kunabantu baso abasimbathako.